Inaka sisembatho esenziwe ngesikhumba sekomo, esimbathwa bobaba abathetheko.

Iphotho kuyivunulo evunulwa ngumma owendileko.

Iphephethu yivunulo evunulwa mntazana odlulisileko.

Ibhetjha yivunulo yabantu bembaji.

Isithimba yivunulo yabantu bengubo, eyenziwe ngesikhumba sembuzi.

Itjorholo yivunulo yabomma abendileko.

Iporiyana kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba senyamazana, embathwa bobaba abathetheko.

Amapatlagwana kumanyathelo avulekileko, avamiswe ukumbathwa lokha umuntu nakavunule isikhabo.

Umtjhotjho kuyivunulo yabobaba abayithwala ehloko.

Ibhengela yenziwe ngomncamo begodu ifakwa esandleni.

Amanambasikhambe kumateki avamiswe ukuvunulwa bomma lokha nabavunule isikhabo.

Amancina kuyivunulo yendlebeni.

Ibherede kumhlobo wengwani ethwalwa ehloko.

Idzila kuyivunulo evunulwa bomma entanyeni nofana emlenzeni.

Amatshega kuyivunulo evunulwa emilenzeni.

Iyerhana kuyivunulo eyenziwe ngomncamo, ivunulwa babantu bengubo abadlulisileko.

Ingejana kuyivunulo yabantu bembaji.

Ingwani kusisembatho esithwalwa ehloko.

Ikghororo yivunulo yabantu bembaji, esebakhulile ngeminyaka.

Umlingakobe kuyivunulo yabomma ebendileko, eyenziwe ngomncamo, ebayivunula lokha nababo nobesa.

Inyoka mlingakobe.

Inyoka imbathwa lokha nakuwelwe ingoma.

Incagu kuyivunulo yabantu bengubo.

Isithithirimba kuyivunulo evunulwa masokana lokha nakaqeda ukuphetha isiko, eyenziwe ngesikhumba sekomo.

Awa, akukavumeleki. Isithimba kuyivunulo yabomma kwaphela.

Isiqobotjhelo kuyidrada eqinileko, ebukhali, esetjenziswa bomma ukuhlanganisa iimpende zengubo.

Kuyingubo elula eyembathwa bomakoti.

Icuba ngeminye yemincamo evunulwa ehloko.

Irasu ngeminye yemincamo, evunulwa emahlombe.

Isinanazelo kuziimbongo zesibongo sakho.

Isidonodono kusililiso somvumo.

Ingwani kungezinye zezambatho ezimbathwa ehloko.

Ingungu kusililiso sesintu.

Kumvumo ovunywa burhaba.

Lokha nakuwele ingoma.

Abosotjherere kusivunulo esivunulo bomakoti, lokha nabayongena isimanje.

Ifengwana kusililiso esiliswa lokha umuntu nakagidako.

Umrhwabha yinyama eyomisiweko.

Umgade ngomunye yemifino etjalwako.

Umrorho ngomunye wemifino ezimilelako, onamakari ahlaza.

Igqatjha mdoko wesiphila obilisiweko.

Umratha ngokhunye kokudla okususelwa esiphileni, bayasigaya kube yipuphu bese ipuphu ikwazi ukuthi yenze umratha.

Isiphila ngesinye seentjalo esitjalwa lokha makuthwasa ihlobo.

Umntwana nakaqeda ukubelethwa, uhlatjelwa imbeleko.

Umntwana nakaqeda ukubelethwa, uthiywa ngunina noyise igama begodu uyakhamba ayokubikwa ebezimini.

Inongwana yikaba yomntwana.

Inongwana itjhejwa ngokuthi ihlale ihlwengekile ngaso soke isikhathi.

Iyabekwa.

Yimbuzi yembeleko.

Imbuzi le ihlatjelwa ngesibayeni nofana ngebandla, kuthi isikhumba sakhona siyokusetjenziselwa ukwenza ingubo yokubhobhula umntwana.

Ikambiso yokuthiywa komntwana igama, kugayelwa utjwala, kuhlanganwe, kuzwane ngegama.

Abantu abadala ngibo abazokusiza unina lomntwana kobanyana umntwana utlhogomelwa njani.

Umntwana uthi nakahlanganise iveke, abomakhelwane bayeza bazokubona umntwana, bamphathele izipho.

Kuqakathekile kuqakathekile ngombana kuyindlela umntwana loyo azokukhula ngayo begodu aziphathe ngayo.

Eminye yemithetho kukobana angakhambi khulu.

Umntwana uvela ebantwini esele aneenyanga embili kungombana inongwana yakhe vane seyiwile ngaleso sikhathi.

Ikaba sibhono.

Mumuntu okhanjelwe ngubaba wakwakhe.

Uzila unyaka.

Uzila unyaka.

Nalibulungwako alihlatjelwa ikomo nofana imbuzi.

Nakabulungwako akahlatjelwa ikomo.

Bazila isikhathi esingangeenyanga ezisithandathu.

Uzila ukuphatha umuntu ongakahlongakalelwa begodu akathukani.

Uzila ukuthatha into ayinikelwa ngomunye umuntu esandleni begodu uzila ukuthukana.

Ukuyobafundisa kobanyana umuntu oyindoda uziphatha njani begodu uwuphatha njani umndeni wakhe.

Ubonakala ngokuthi kube mumuntu okwazi ukucabanga ngcono begodu kube mumuntu okwazi ukuthi anganakekela umndeni.

BoMadzela, nguSilaki, nguThulari, nguLiduka noDzwamari.

Ukuthamba kuyindlela yokukhombisa ukwaneliseka nofana ukujabula.

Amalobolo ziinkomo ezibuya ekhabo lesokana eziya ekhabo likamakoti nofana umntazana amthetheko nofana afuna ukumthatha.

Irhabi yivunulo evunulwa matlawana kanye nabantazana abadlulisileko.

Isikotjhi yivunulo evunulwa babantu bengubo, abantazana abadlulisileko nabamatlawana.

Umdzegana sirholwani sedinini esincani.

Umnayilani yivunulo yabomma.

Umgari mlingakobe.

yivunulo efana nesikotjhi.

Umbhalo yikumbese okuyingubo yesikhethu.

Unokhethwabo yikumbese.

Umtshurhwana yingubo elilula nofana encani.

Isihlohlo lidondolo.

yingwani eyenziwe

Umkhala mncamo ovunulwa bomma ehloko.

Unomahlonjana yingubo ethungelelwe umncamo.

Unomatlawana mncamo ovunulwa babantu bengubo ehloko.

Ivunulo yesintu iqakathekile ngombana kuyindlela esizikhumbuza ngayo kobanyana sibuyaphi begodu

Isiko lingukhumbuza ukobanyana imvelaphi yami ikuphi ngingubani ngingewakuphi ukuzazi nje.

Izambatho zesiko ziyabuve ubuwena bakho indlela oziphatha ngayo. Indlela okhamba ngayo iyakuveza kobanyana wena umuntu onjani.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lesikhethu ligqhatjha nerhayi. Igqhatjha kumdoko wesiphila obiliswako kuthi irhayi kube ziimbhontjisi ezifakwe iviniga kanye netjhukela. Ukudla lokhu kanengi uvamise ukufumana eminyanyeni yesikhethu bayakupheka.

Ekhaya ngikhuluma ilimi lesiNdebele kungombana kulilimi lami kulilimi engikhuliswe ngalo begodu kulilimi engilifundileko kulilimi engilimunye ebeleni.

Iye, umvumo uyayiveza imvelaphi yakho. Angekhe wathi umNdebelele uyokulalela umvumo wabanye abantu. Yeke umvumo uveza kobanyana wena ubuyaphi mhlobobani womuntu.

Zekolo zidlala indima encani khulu esikweni lekhaya. Abantu abanengi bakholelwa ebezimini.

Umnyanya engiwuthandako wesintu ngithanda isimanje. Kuba mnandi samukela umakoti ekhaya begodu sidla namaswidi esiphiwa ngumkhwenyana. Siyagidinga sijabulile sazana nabomkhozi kumnandi nje simanje.

Lami isiko lihlonitjhwa ngokuthi awukhambi ukhuluma izinto engakafaneli abanye abantu bazazi ngesiko lakho.

Ukuthiywa komuntu igama kuqakathekile ngombanyana igama kuyindlela umuntu loyo azokuphila ngayo. Nabamthiye igama elihle uzokulandelwa zizinto ezihle.

Amagugu ahloniphekileko esikweni lekhethu kuserholweni. Erholweni kulapho bekunepi khona nyana amaNdebele azakuthumba khona alwisana namakhuwa.

Abantu abadala banomthelelo omkhulu esikweni ngombana indlela ibuzwa kwabaphambili. Yeke nakunezinto eziserarako sibuza bona begodu bayasifundisa kobanyana ekadeni kwakuphilwa njani.

Iindatjana ezidluliswako ziindatjana ezimayelana nokuthanda begodu wamukela isiko lakho. Ziindatjana ezimayelana nehlonipho ukwazi ukuhlonipha umuntu omdala nomcani.

Indlela esivunula ngayo ikumbese imincamo esinayo begodu negido ngizo izinto ezenza kobanyana likhetheke.

Okwanje akukabi ukuba nento eletha itshwenyeko ngesiko lami.

Awa, ukuninana esikweni lami akukho.

Ngiyazikhakhazisa ukuba liNdebele, kumnandi ukuba liNdebele.

Iinkundla zokuthintana zilithinta kuhle isiko lami ngombanyana kunabantu ebangazi ngesiNdebele kodwana njenganje sebayazi ngaso.

Abantu into abangayithandisisi khulu ngesiko lami kulokha umntazana nakufanele ayokuthomba kobanyana wukomu akhamba isikhathi eside kangaka kulisiko kufanele akwenze lokhu akwenzako.

Inaka yivunulo yabobaba abathetheko. Eyenziwe ngesikhumba sekomo.

Iphotho yivunulo yabomma abendileko.

Iphephethu yivunulo yabantazana abadlulisileko.

Ibhetjha yivunulo yabasegwabo.

Isithimba yivunulo yabantu bengubo eyenziwe ngesikhumba sembuzi.

Itjorholo yivunulo yabomma abendileko eyenziwe ngomncamo.

Iporiyana yivunulo yabobaba eyenziwe ngesikhumba senyamazana.

Amapatlagwana manyathelo avulekileko. Avamise ukuvunula wesintu.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba.

Ibhengela yivunulo eyenziwe ngomncamo efakwa bomma emkhonweni.

Amanambasikhambe kumanyathelo avalekileko.

Amancina kuyivunulo evunulwa eendlebeni.

Ibherede ithwalwa ehloko bomma nanyana bobaba.

Idzila yivunulo yabomma ekhanyako evunulwa entanyeni nofana eenyaweni.

Amatshega yivunulo evunulwa emilenzeni bomma.

Iyerhana yivunulo yabentazana abadlulisileko. Eyenziwe ngomncamo.

Ingejana yivunulo yabobaba.

Ingwani sisembatho esimbathwa ehloko.

Ikghororo yivunulo yabobaba yentanyeni.

Umlingakobe mncamo okuvunulwa bomma ehloko lokha nabawisele amasokana.

Inyoka yonto yinye nomlingakobe.

Inyoka imbathwa lokha abomma nabagida igwabo bawisele amasokana.

Incagu yivunulo yabantazana.

Isititirimba yivunulo embathwa masokana eyenziwe ngesikhumba.

Awa abobaba akukavumeleki ukuthi bambathe isithimba. Isithimba kuyivunulo yabomma babantu bengubo kwaphela.

Isiqobotjhelo sisetjenziswa esihlanganisa ingubo.

Itjholo yingubo encani.

Icuba yivunulo eyenziwe ngomncamo embhathwa masokana ehloko lokha nakagodukako.

Irasu yivunulo eyenziwe ngomncamo embathwa emahlombe.

Irhabi yivunulo yabantu bengubo khulu khulu abentazana abadlulisileko nebangakadlulisi.

Isikotjhi yivunulo embathwa bentazana yenziwe ngetjhila.

Umdzegana sirholwani sedinini.

Umnayilani yivunulo yamasokana.

Umgari yivunulo yabomma.

Umadalanyana yivunulo yabobaba.

Umbhalo kuyingubo ivunulo yamaNdebele enemibalabala.

Unokhethwabo mbalo.

Umtshurhwana yingubo encani.

Isihlohlo kuyinto ephathwa masokana lokha nakagodukako.

Umncwazi yingwani ekusisembatho esimbathwa ehloko.

Umkhala yivunulo eyenziwe ngomncamo evunulwa ehloko.

Unomahlonjana yingubo ethungelelwe ngomncamo.

Unomatlawana yivunulo yabantazana abangakadlulisi.

Ivunulo yesikhethu iyasikhombisa kobanyana imvelaphi yethu ivela kuphi begodu ukuthi umuntu osesigabeni esithize uvunula njani.

Isidonodono kusililiswa sendabuko.

Ingwani kuyivunulo yehloko.

Ingungu sililiswa sesintu esilila njengesigubhe.

Irhalani mvumo orhabako.

Abomma bavuma igwabo lokha ingoma nayiweleko.

Abositjherere sisetjenziswa esithungelelwa engubeni kamakoti lokha nakayokwenda.

Ifengwana sililiswa esisetjenziswa lokha umuntu nakagidako.

Isinanazelo ihlathululo ezeleko yesibongo.

Isiko lihlathulula imvelaphi yami. Lihlathulula kobanyana ngibuyaphi, ngiphila yiphi ipilo, ngiphila njani begodu ngiyaphi.